Thatohatsi ya dijo tsa ka tse tsubeletsweng ke diperekisi ke di lata mmarakeng, ha se ditsubeletswe haholo.

Maano ao ke ka wa kenyang tshebetsong ya hore tsamaiso ya serapa e dule e sebelletsa setjhaba, ke hore ke rute batjha le setjhaba ka di-technology tsa sejwalejwale tsa ho hlokomela dijalo.

Phoofolo e ke tsebang ya boya bo bongata, ke nku boya ba teng bo sebeletswa ho etsa diaparo tsa mariha.

Hape se ka etswang ka masiba ke hore a sebedisetswe ho kgabisa matlong.

Nna mofuta ona o motjha ke a o thabela, hape ke o bona o le molemo haholo hobane o thusa ho boloka nako hape o etsa dintho di be bonolo.

Ke ka hlophisa matsatsi a bona a phomolo ka morao hore ba etse dijalo tse ditjha, se setseng feela ka mora dijalo tse ditjha ke hore se nosetswe ka metsi. Jwale ke ka ba fa matsatsi a phomolo nakong eo dijalo di emetswe hore di hole pele di ka ya mmarakeng, ba sa ba tleng ho ya matsatsing a phomolo ke bona ba tla di nosetsang ka metsi.

Leano leo ke nang le lona ke la hore ke reke di-chemical tse bolayang ditholwana dijalong hape le tse hlokomelang dijalo. Hape ke tlo le kenya tshebetsong sethaleng sa dijalo ka hodimo le mobung wa tlase ka dijalo.

Maano ao ke ka wa kenyang kwa hore ke reke di-chemical tseo tse bolayang dintwa le ditholwana tse jang dijalo.

Tjhe, ha ke so ka ke batla thuso ya ho ngola leano la kgwebo, empa ke ile ka ithuta ho ngola leano la kgwebo di-website-ng tsa mahala.

Nna ke nahana hore Basotho ba se nang kgahleho ho lema mahe a dinotshi ke hobane, ha ba rate tswekere e ngata hape ke hobane mohlomong ha ba utlwane le dinotshi ba ya ditshaba.

Dijalo tse senyehileng haholo ke di lahlela moqomong, empa tse sa senyehang haholo ke di fa diphoofolo jwalo ka dikgomo, dipere le dipudi.

Ho qala ho bolawa phoofolo ka mamorao, nama ya phofolo eo ya nkiwa e sewa hanyenyane hanyenyane ka mamorao, ho bo nkuwa dipaese le letswai ha mmoho le vinegar be di tshelwa nameng eo. Ka mamorao nama eo ya nkiwa isiwa ka ntle e lo hangwa letsatsing for sebakanyana, ho fihlela e etsa sehwapa.

Mangangajane hangata a jewa ka mamorao hore difate tsa diperekisi di behele diperekisi. Mangangajane a jewa hobane diperekisi tseo tse ne di wele sefateng, di ska senyeha haholo kapa di se ke da tlala jarete, empa di ya nkiwa di ya omiswa, di fetola mangangajane.

Pele ke ka qala ka ho kopa thuso ho batsebi ba kgwebo, hore ba nthuse ho ngola leano la kgwebo ka mamorao, ke be ke nka leano leo la kgwebo, ke le isa dibankeng tse kgolo hore ding adime tjhelete, ke kgone ho etsa kgwebo ya ka e be e hodimo.

Mokgwa oo ke oe sebedisang ho beha maemo a lehodimo leihlo, ke hore ke shebelle ditaba tse buang ka mahodimo. Hape re na le ngaka e re sebedisanang le yona e re thusang ho hlahloba maemo a lehodimo.

Nna ho ya ka nna melemo ya ho kotula ka letsoho ke hore, dijalo tse senyehileng o kgona ho di bona ka sepiti.

Ho fetoha ha mahodimo ho phedisa batho ba lemang ka thata, hobane jwale so tlametse bane ba nahanele dijalo tsa bona ka mehla senengneng ba di kotula di so ka di butswa hantle. Hape soil erosion ke bothata bo boholo haholo, ho rona batho ba lemang hobane soil erosion e baleisa mobu o reo batlang hore dijalo tsa rona di be tse ntle. Hape senengneng e na le ho fetola tsela eo dinoka di tsamayang ka teng, dijalo tsa rona di qetela se di sa thole metsi a lekaneng.

Eya, mokgwa ona wa nkgothalletsa hobane batho ba kgona ho etsa dikgwebo mahaeng a bona. Lefatshe la temo leo le neng ke le batla, ne ke batla e be lei emetseng fela ka thoko.

Sebaka seo ke dulang ho sona se loketse dijalo tse ngata tse fapaneng jwalo ka tamati, ditapole, moroho, diperekisi hammoho le poone. Hape hore ke hlokomele maemo a lehodimo ne ke ka sheba ditaba tse buang ka maemo a mahodimo, hape ne ke ka kopa thuso ho dingaka hore di nthuse ho hlahloba pula.

Mofuta ona wa kgwebo o lokela ho ba na le leano la kgwebo leo le tlo tsamaiswang di-organisation-eng tse thusang dikgwebo tse nyane ka tsa ditjhelete. Hape e lokela ho ba na le basebetsi bao ba e ratang ba batlang ho bona e tswella pele e ba kgwebo e kgolo.

Nna mobu wa ka, ke ka o hlokomela ka ho fa dijo wa tsona e leng ona manyoro, kapa di tswa morao tsa kgomo le pere.

Hore motho a kgone ho bona phapang mahareng a boya le cotton o tlameha hore a hlokomele ho thapa wa tsona. Boya bo thapile haholo ho feta cotton.

Eya, ke tlo ba thusa ka hobane basebetsi ba bang le ba bang ba Afrika Borwa, ba na le ditokelo tsa hore ba thole pension ya bona ha ba sebetsa.

Eya, ke bona e le bohlokwa haholo ho kenya dijalo tsa ka, ka tlasa insurance hobane e ka kgona ho nthusa ha o hlahile bo soil erosion kapa mahodimo a sentse dijalo tsa ka. E ka kgona ho nthusa hore ke kgone ho thola dijalo tsa ka, hape le polasi ya ka e kgutlele maemong a yona.

Ke ka ba eletsa hore ba leke ho etsa dijalo tse nyane ka mora dintlo tsa bona, le ha ekaba tse nyane ha ka kang, ha fela ba kgonne ho robala, ba jele

Ha di sebedisa tsa polasi ya ka e senyehile, ke di kgutlisetsa moo ke di rekileng. Hape hore re kgone ho sebetsa ha ntse re di emetse, re sebetsa moo re kgonang ho sebetsa teng ka matsoho.

Ha o qeta ho ntshuwa lebese diphoofolong le nkuwa ka potlako le kena ka hara mabotlolo ka mamorao, be le nkuwa hape ka potlako le kenywa di-fridge-ng.

Eya, ke ikamahanya le mmuso. Nna basebetsi ba ka ke ba patala thirty ranta ka hora.

Nna diphoofolo tsa ka, ke di hlaba ka injection pele hore di robale ka mamorao, hore di robale be ke nka thipa ke di hlaba.

Sena sebakwa ke hore, kgwebo tse kgolo kapa dipolasi tse kgolo di hloka tjhelete e ngata. Jwale yona micro loans ha e kgone ho fana ka ditjhelete tse kgolo, empa e fana ka ditjhelete tse nyane fela ho dikgwebo tse nyane.

Ha o qetwa ho kotulwa dinawa, di a nkuwa di kenywa ka hara metsi a batang kapa a tjhesang di be di hlatswa, ka mamorao be di kenywa ka hara mabotlolo, ditshelwe le source ya teng. Qeta di a nkuwa di bewa sebakeng se leng hore temperature ya teng e hodimo haholo. Ka mora sebakanyana be di nkuwa hape di behwa plekeng, e leng hore temperature ya teng e ho tlase hore di kgone ho fola pele di ka ya mabenkeleng.

Ha ne ke le sehwai se setjha ne ke tla kopa thuso ho NYDA ka di thuso tsa tjhelete, kapa equipment eo ke tla beng ke hloka kgwebong ya ka.

Nna tlhapi e ngwe le e ngwe e ka hara makotikoti ha ke e reke.

Nna ho ya ka nna, ke ka ba bitsetsa maponesa a tlo ba tshwara, hobane ba tla be ba robile molao.

Ke nahana hore tsebo ena e lahlehile ha baholo ba rona ba ne ba re siya mona lefatsheng. Jwale ho setse bao ba se nang yona tsebo, empa nna tse ke tswella pele ke ithuta ka yona tsebo eo.

Eya, e tlo thusa ho matlafatsa moruo haholo, hobane batho bao ba hlokang metse ba tlo kgona ho reka metse, be ba patala tax.

Ha o sa latele dinako tse nepahetseng tsa ho jala, o ka kopana le diphello tse mpe, jwalo ka tahlehelo ya nako, tahlehelo ya peo le tjhelete, phello e mpe dijong le keketseho ya mafu a .

Dijalo tseo ke nang le tsona nakong ya hona tje heso ke di tamati, meroho le ditapole. Se ne ke ka ratang ho ba na le sona hape ke poone.